Xa ndinokuthenga idatha iphelelwe ndingekayisebenzisi ibe iphela emveni kweveki ndingavakalelwa kabuhlungu kakhulu kuba izinto ebendizithengela yona idatha andikazenzi kwaye idatha iyabiza kakhulu.

Idatha endiyisebenzisa ngosuku ndicinga ukuba ndisebenzisa i-five hundred MBs okanye amakhulu amahlanu ngokolwimi lwesiXhosa kuba zininzi izinto endizenzayo ngedatha emini, ndingumntu o-aplayishela imisebenzi, ndingumntu osebenzisa i-intanethi kakhulu ingakumbi kule mihla esiphila kuyo.

Ewe, yakhe yandehlela loo nto yokuphelelwa yidatha usayisebenzisa, yakhe yandehlela ngexesha ndi-aplayela umsebenzi yaphinda yandehlela ngexesha ndisenza i-interview ndiyenzela ekhaya ndaba buhlungu kakhulu. Isigqibo endasithathayo kukumane ndiphinde ndithenge enye idatha kuba ndandingenayo enye indlela kwakufuneka ndiyenzile i-interview noxa ndaba leyithi.

Idatha yam yebhalansi ndiyijonga umatyeli ngamatyeli ngosuku, isizathu esindenza ndiyijonge amatyeli ngamatyeli lixhala noloyiko lokuba sele iza kuphela kuba iyabiza idatha.

Hayi, idatha engu-one gigabyte ngenyanga ayenelanga kuba ndingumntu osebenzisa idatha kakhulu u-one gigabyte ziintsuku zimbini nje kuphela aphele, idatha enokonela ngenyanga inganguye u-hundred GB.

Ayikho inethiwekhi engcono kunenye eMzantsi Afrika, idatha iyabiza ixabisa kakhulu kwiinethiwekhi zonke, kuba uyofumanisa ukuba xa usithi kwa-MTN iyabiza idatha nokaCell C umntu uthetha into enye. Ukanti nokaVodacom uthetha into enye. Ayikho inethiwekhi enexabiso elingcono kunelinye idatha iyabiza eMzantsi Afrika.

Xa kuthethwa ngedatha kum engqondweni kuthi qatha imali yokuthenga idatha kuba idatha iyidatha ngemali awukwazi ukuba nedatha ungenayo imali, idatha ixabisa imali.

Ayikho inethiwekhi endinokumkhomba kuyo umntu kuba ayikho inethiwekhi engcono kunenye. Zonke iinethiwekhi zinedatha elinexabiso eliphezulu.

Isisombululo esinokwenziwa ukuze idatha ifikeleleke kumntu wonke eMzantsi Afrika ngamanyathelo anokuthi athathwe ngurhulumente ahambe efaka i-free Wi-Fi ngokolwimi lwasemzini kumzi wonke, yiyo eyo indlela enganceda.

Xa idatha iphele ndingekayisebenzisi ibe ibiphelelwa emveni kweveki isisombululo endinokusithatha kukuthenga enye idatha kuba isivumelwano besisithi idatha iphela emveni kweveki andayisebenzisa ke mna sabe sifikile isivumelwano sedatha, isisombululo sesokuba ndithenge enye idatha.

Mhlobo wam, bendisenza le homework besiyinikwe ngutishalakazi esikolweni njengoko bekuthwe masenze uphando ndifumanisa okokuba idatha yam iphelile ndingekagqibi ukwenza lo msebenzi besiwunikwe ngutishalakazi. Oh hayi, mhlobam, iyabiza idatha apha eMzantsi Afrika noko iyabiza urhulumente makancede akhawuleze ahambe esifakela iiWi-Fi ezisimahla apha ezilalini noko.

Kukho awukho umgaqo siseko osekelezelwe ekujongeni amaxabiso edatha enyuswa oko nto leyo into eyenzekayo kukuba kujongwa ukuba abantu bawuthenga kangakanani amadatha. Xa kubonwa ukuba abantu bathenga kakhulu okanye idatha ifuneka kakhulu banyuse amaxabiso.

Idatha endiyisebenzisayo ngenyanga yi-hundred GB iyi-three hundred and forty-nine, ninety-nine kwa-MTN, idatha ndiyisebenzisa ekuthini ndikwazi ukwenza imisetyenzana yesikolo, ekuthini ndikwazi ukwenza ii-interviews zomsebenzi, ekuthini ndikwazi uku-aplaya umsebenzi.